Setsong sa rona re apara makgabe re sala ka matsele mo basading mo banneng go apariwa tshega fela, mme di ile tsaya fetoga mo dingwageng tse re leng mo tsone tse, ga re bona batho ba Setswana ba apara diaparo tsa merafe e mengwe jaaka maZulu, maVenda, Mapedi, jalo le jalo.

Ee ke akanya gore moaparo wa setso ka aparwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference-e go bontsha gore o ikgantsha ka setso sa kwa lona.

Ke moaparo wa setso wa basadi wa baTswana wa makgabe, ka gonne ke ipolaya ka go nna moTswana wana e bile moaparo wa setso sa baTswana o montle thata, o a kgaisa ditso tse dingwe.

Nnyaa ke a gana gonne fashion-e ya maloba yaaka jeno ha di tshwane, tse re buang ka tsone ke tsa setso tsa segompieno ke tsa kwa ko ntle ka kwa.

Di farologana ka fashion-e diaparo, dibaga le dilwana tsa go ikgabisa, di farologana gape le ka mebala le ka mokgwa o dirilweng ka teng wa go rokiwa, sekai baTswana ba apara makgabe gongwe le gongwe ka bontsi mebala ya teng e na le bosweu ba rwala gape le ditšhaka-ditšhaka mo maotong.

Go ya ka setso fa mosadi a sena go nyalwa o tshwanetse go apara ka go itlhompa mmele wa gagwe, ka go apara dilo tse di telele ga go sa tlhola o apara marukgwe o apara mesese e me telele, o apara dikgete tse di telele, o apara dikipa tse di telele, o apara ka go itlhompa mmele ka gonne o nyetswe ga o phele le one o phela le motho wa bobedi.

Maina a diaparo tsa Setswana khiba mosese wa matlalo o aparwang ke basadi mosese ke mosese wa apesewang godimo ga khiba, karose kgotsa kobo kgolo ke kobo e e dirilweng ka matlalo a diphologolo jaaka dinku kgotsa phokojwe e banna ba neng ba e aparele ko, tshega ke letheka la banna le le dirilweng ka matlalo a diphologolo, makgabe di kauso tsa ditlhale tsa letsela, letweitse ke letsela le kgabisitsweng ka mebala e mentsi le tirisong go rokela diaparo tse dintsi tsa Setswana, mokgoto ke kobo e mosadi a e aparang e e dirilweng ka letsela le le kgatlhegang.

Diaparo di ka dirisiwa go bontsha boitsejo le maemo, tlotlo le boipelo tshabafatso ditiragalo tsa botlhokwa go tshela go tswa mo bogologolong dipelaelo.

Nnyaa ke akanya gore diaparo tsa setso di ka se tshele mmogo le di fashion-e tsa segompieno ka gonne, diaparo tsa kgale ne o kgona go di kry-a le mo diphologolong matlalo a diphologolo gompieno go dirisiwa sengwe le sengwe se o ka se kry-a go dira mesese marokgwe jalo jalo.

Ditso tse di farologaneng tlhole tse diaparo tsa basadi ka puso ya bokononiele, boithuta bo nolwa le go ikonolwa, diphetogo tsa loago, phetogo le bokgoni boitsibo jwa motho le setšhaba globalization seabe sa diaparo tsa setso mo go bolokeng ngwao boswa go boloka setso le boitshupo, go fetisa ditso tsa ditso, go maatlafatsa dipuisano tsa setso, go tlotlomatsa dingwao go bontsha boleng le boitumelo, go tshegetsa di industry tsa matsela tsa legae.